Kulezi nsuku esiphila kuzo, ubugebengu bandile futhi buvela ngendlela ezingafani. Kubalulekile ukuthi muntu munye ngamunye abe ne-akhawunti yasebhange. Yingoba kulokhu ukwenza kanje angavikela imali yakhe futhi angayehlisa izindlela zokuthi azithole abandakanye ebugebengwini. Angathathelwa imali yakhe uma isewaladini, ingalahleka imali yakhe uma isewaladini, kepha uma isekhadini, ama-risks wokuthi ilahleke ayancipha futhi lokhu kusiza ngokuthi uma kunomuntu osekudeni udinga imali, uyakhona ukuthi umncede ngokushesha umthumelele lapho ekhona. Naye uma enalo i-akhawunti ebhange kulula ukuthi ayithole futhi ayithole ngokuphephile.

Kulokhu singasho ukuthi kuya ngokuhlukahlukana kwamakhampani futhi nemisebenzi yabantu abasebenza kiwo amakhampani. Singasho ukuthi abantu abasebenza kuma-retail shops, phecelezi o-Shoprite, PicknPay, ayifani neyabantu abasebenza emamayini, phecelezi Eskom, Hayfield namanye futhi abandakanya kulokhu. Singasho sithi amanye amakampani ayekwenza lokhu, kepha amanye awakwenzi, kunokuthi ikhuphuke iba ngaphansi kwalena abebayifaka, bese amabhenki uma achaza noma inkampani uma ichaza, ibale o-deduction bama-tax, namanye ama-related services. Singasho sisho ukuthi ayifani futhi ihluke ngamakampani namakampani futhi kanye nezici zabasebenzi.

Kulezi nsuku esiphila kizo, izinto azisafani futhi nendlela esiphila ngayo ayisafani, kanye futhi nokudla esikudlayo akusafani. Impilo yethu ihambe yahamba yashintsha ngey'ndlela eziningi. Singasho sithi isikhathi esisilindayo uma senza or sithenga umshwalense kuyisikhathi esingafanele. Singasho ukuthi amanye ayasho ukuthi uzolinda u-six months, amanye ayasho ukuthi uzolinda unyaka, amanye asho futhi ukuthi uzokhwalifaya over a certain period, kodwa uma sibheka indlela esiphila ngayo ayisafani, futhi nezinto eziyenzakalayo seziyenzeka ngokushesha. Ungasho wena ukuthi ungabulawa mhlawumbe u-COVID. Ungasho ukuthi ungavelelwa yingozi, kepha sekukuningi izinto ezingathatha umphemfulo wakho. Lokhu kubandakanya nama-accident. So, kubalulekile ukuthi uma sithenga umshwalensi sinake izinto esingahlangabezana nazo futhi sizame ukugwema izinto ezingasifaka engcupheni.

Kulezi nsuku esiphila kizo, kuyingozi ukuphila ngesikweletu noma i-interest yakhona ingaba phansi, uma ungasebenzi leyo mali ingaba yingozi ngoba uma ushona isikoloto sakho asipheli, kepha sindlulela kulaba abasele. Kungaba yisikoloto sendlu, kungaba yisikoloto semoto, futhi kungaba yisikoloto semali nje ukuze omunye wasendlini aqhubeke ngezemfundo. Lokhu kuba yingozi uma sinaka indlela esesiphila kiyo kulezi nsuku. Ukuphelelwa komsebenzi, ukungasebenzi kwabantu abaningi futhi nokushoda kwemisebenzi. Kubalulekile ukuthi uma ufuna ukuphila kahle noma ufuna ukuphila impilo efanele wena, ufunde ukubeka imali futhi ufunde ukucabangela ikusasa lakho.